Unobangela wezemfazwe kulwelwa imizila abahamba ngayo. Kwaye urhulumente angakwazi ukungenelela ukusombulula ezi zazo ukuba zingaqhubeki ziye phambili.

Ndicinga ukuba ezinye zeengxaki ubana kubekho olu libaziso ngabakhweli abathi bafike emveni kwexesha elibekiweyo.

Ukuhamba ngebhayisekile kuyanceda kakhulu ngoba uyakwazi ukujuqa endleleni kwaye uba ungumntu oqhuba imoto uyakwazi nokonga imali yamafutha.

Ndicinga ukuba ngabaqhubi ngoba ngabona bangathi bangabasengxakini kakhulu. Futhi ndicinga urhulumente anganceda ngoba abakhusele ngeendlela anoba khusela ngazo.

Xa uhamba ngeenyawo uyakwazi ukuvocavoca nomzimba uhlale usemandleni, akufani naxa uhamba ngemoto.

Umakhelwane wam ndingamcebisa ngelithi akukhuselekanga ukuvumela umzukulwana ongenalayisenisi ukuba aqhube ngoba angenza ingozi endleleni. Kwaye nabomthetho bangathi bambambe xa bemfumene ukuba akanayo ilayisenisi. Futhi baphinde babambe nomnikazi lo umqhubi.

Ndiyaxolisa kakhulu. Ndiyathembisa ukuba kwixesha elizayo ndizozama ukwenza ngcono, sifike ngethuba emsebenzini.

Enye yemicelamingeni ethi bahlangabezane nayo yeyokuba ezinye iimpahla ziye zihlohlwe ngokungekho semthethweni.

Kubaluleke kakhulu ukufumana i-learner's license ngokuba awukwazi ukufumana ilayisensi yokuqhuba ungenayo i-learner's license.

Izisombululo esingeza nazo zezokuba xa kufoliwe erenkini makufolwe ngendlela eyiyo futhi kubekho nemithetho eqondileyo.

Bachaphazeleka kakhulu abanye abaqhubi ngoba abaqhubi bathi bavunyelwe baqhube ngokungekho semthethweni bangenza iingozi zeendlela ezimasikizi kakhulu.

Abakhweli nabo besoloko befuna izinto ezininzi futhi ezahlukileyo ngexesha elinye.

Yakhe yandichaphazela ngoba ndathi ndisiya edolophini ngenye imini, samiswa ngabanye oonotekisi besithi masiphume kuloo tekisi kuba asikhwelanga ngokusemthethweni.

Ndicinga ukuba abo bantu boyika ukuba izube ihambela emoyeni. Kwaye xa kuthe kwavela ingxaki abazukwazi nokutaka batsibe ngoba bazobe bezibeka engozini enkulu

Ewe, ilungiselelwe kakuhle kakhulu ngoba iitekisi ezilayitsha khona ziyafola, azivele zingene nje.

Ndiye ndizive ndingonwabanga kakhulu ngoba namafutha laa wemoto kufuneke ebhatalwe ndim kwaye andisiboni isidingo sobhatala i-toll gates.